Ba tshwanetse go lebelela dijara tsa gago mme ba tshwanetse le go lebelela gore a o fitlhetse pasa ya gago kapa o dirile pasa, ba tshwanetse ba lebelele le gore a gona le maikarabelo a go fitlhela karata ya sekolo.

Dikarata di na le ditšhelete tse tshwanetseng di be ka gare ga karata eo, ntho e tshwanetseng ba e lebelele ke gore go bereka kgotsa ga o bereke kapa o fitlhela madi kgwedi ka kgwedi kgotsa o fitlhele madi kgwedi ka kgwedi. Tshwanetse ba gofe ba kgone karata ka go ya ka go fitlhela ga gago ga madi kgwedi ka kgwedi.

Di amana ka gore ka dipatlisiso tse ke di diriwa fa o batla go adima madi kwa bankeng mme di dira gore ba fitlhele le dikoloto tse onang le tsone di dira gore ke kgone go tokafatsa dikoloto tsa gago mme o patale le dikoloto tsa gago ka bonako.

Simolola ka go lebelela gore karata e o e batlang e siametse madi a e le goreng o a fitlhela kgwedi ka kgwedi le go lebelela ko o bereka ko go o ne le go lebelela madi a e le goreng ba a tsaya kgwedi ka kgwedi ka gare ga karata ya gago.

Go botlhokwa go bo isa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ka gonne o ka iphitlhela o le ka gare ga dikoloto tse dintsi, o ka iphitlhela ba tsaya madi a le mantsi ka gare ga karata ya gago, o ka iphitlhela o sena tšhelete mme go botlhokwa go tlhaloganya le go buisa melawana gore o itse gore o ka kgona go e tsaya karata eo kgotsa jang.

Go o tshwanetse ke go tsaya karata e feng gore o seke kaosane wa sala o maketse ka dikoloto se o tlabeng o na le tsona ka gare ga karata e o e tsereng mme go siame go itse le go tlhokomela madi a gago le go a beya sentle ka gare ga karata e tle e o e batlile.

ka go lebelela mosebetsi o o berekang, ba bowe gape ba lebelele madi a o a fitlhelang kgwedi ka kgwedi go tswa ko mosebetsing oo, ba bowe gape ba lebelele gore kgwedi ka kgwedi ba ka tsaya bokae ka gare ga karata ya gago kgotsa mo mading a o a fitlhelang ko mosebetsing.

E ka dirisiwa kgwedi ka kgwedi mme e ka dira gore o kgone go tlhokomela madi a gago a o a berekisang ka mo gare le go fitlhela ditšhelete tse e le goreng di tswile go sa tsewe.

Go fokotsa dituelo tse ntsi ka gare ga banka ya gago o ka di fokotsa ka go se berekise karata ya gago letsatsi le letsatsi le go tlhokomela dipoelo tsa gago tsa fa o ntsha madi mo dibankeng kapa ka gare ga mabenkele.

Tuelo tsa banka e ba tse dintsi fa o berekisa karata ya bone go mabenkeleng a a fapaneng ka gonne mabenkele a fapaneng a na le dituelo tsa bone mme go fokotsa ditshenyegelo tseo ka fokotsa ka go ntsha madi a o a batlang go a berekisa ko bankeng e o e berekisang.